Abantu bayabakhathalela abazali babo. Nokuba ngubani na angamhambisa umntu kumakhaya okhathalelo labantu abadala. Iingxaki zifika xa kukuthi kaloku kufuneka uhambe uyomndwendwela umzali wakho maxa wonke. Uzayithatha phi ke ngoku imoto nemali yokuhamba njalo, funeka, ngoba kaloku funeka isithuthi. Njalo funeka uhambile uyombona kulaa ndawo agcinwe kuyo ke ngoku umntu omdala. Kanti ezinye iintlanga zisukube zinayo yonke into. Zinezithuthi zokundwendwela, zikwazi noba nemali ukuba zithenge izinto uba zikwazi kuba kaloku zifike zibanakekele kulaa ndawo bagcinwe kuyo. Loo nto ke ngoku yenza kulo ungenabo ke ngoku abantu abafika njalo bezombona nabamnakekelayo ke ngoku kwezaa ndawo kuphele ke ngoku benganayo intliziyo kuba kaloku bacinga uba fanuba ulahliwe.

Ewe, kaloku apha esintwini thina siyazi uba yi-high blood. Asiyazi uba kubakho ne-low blood. Siyayazi uba into ekhoyo, siyayazi uba kufuneka sehlise ukutya iinto ezifana neetyiwa, izinto ezifana namafutha kakhulu, senze ukuba .

Ewe, kaloku, MaTshangisa, ndiyayiva lo mbuzo undibuza wona. Kwezaa zifundo zenu ze-life orientation notitshalakazi wakho uza kukwazi uba akuchazele ukuba ithetha ntoni into ethi uxinzelelo lwengqondo. Ngawam amava ke, MaTshangisa, uxinzelelo lwengqondo kuxa umntu enezinto azigcinileyo kuye okanye izinto ezithe zamehlela ngokukhula. Ezo nto ke ngoku zithi zihlale ke ngoku kuye ziphazamise ke ngoku ingqondo yakhe, indlela acinga ngayo, nendlela enza ngayo izinto. Kaloku siyayazi uba kubalulekile uba ingqondo yinto esinceda ukuba sicinge nokuba senze.

Owu, tatomncinci wam, ndiyakuvuyela ukuba ude wafika kule minyaka kuba kaloku awuzange usebenze. Kuthena xa uneminyaka elishumi elinesibhozo kwathiwa kuqashwa abantu abadala kunawe. Uthe xa ufika kulaa minyaka ka-thirty five kwakucacisela uba kuqashwa abantu abancinane kunawe. Ndiyavuya inene ukuba ude walifumana eli thuba lale mali yenkamnkam. Ibalulekile ke, Jola, ubana le mali ukwazi uyisebenzisa ngendlela. Ungakwazi ubana uthenge izitempu phayana kooShoprite. Ungakwazi futhi uba uzame kuyo le mali ingekhoyo, uzame uyibeka, wenze izinto ekuthiwa zii-investments. Ibalulekile loo nto, Jola.

Kowu, Noxolo mntanam, ndiza kucebisa ukuba ukhe uthethe kuqala nabazali. Xa kunokwenzeka kube uba awukwazanga uthetha nabo ndingayenze ndingazenza iinzame ukubana sidibane apha esikolweni. Mna ndibabhalele incwadi kwakunye nomphathi wesikolo ukubana sithethe nabo. Ndingayazi ke uba nolwazi olwaneleyo ngalo mba.

Yhu, MaSikhomo, wethu kaloku abam abantwana mna ndihlala nabo phantsi. Ngoku into yobana umntwana ndizayiva into eseyixelelwe ngutitshala esikolweni. Kuba kaloku ndim umzali. Ndim umntu okufanele ukuba aqale athethe nalo mntwana. Ndim ombonayo apha endlwini uba ukhula njani. Linini ixesha lokuba mna ndihlale naye phantsi ndimbonise ukuba kwenzeka ntoni empilweni ndimxelele ngenkqubo uba .

Kowu uyingxaki kakhulu lo mba wokuxhatshazwa kootata ngoomama emakhaya kuba kaloku omnye utata uphela sele eyinto apha ehamba isela utywala, isitya kunye nezidakamiswa. So, inzima kakhulu into yobana ootata baxhatshazwe. Ootata intlungu yile yobana abakwazi nokuthetha ngezi zinto kanti sekukhona apha ekuhlaleni.

Mhlobo wam, kungayinto entle ukuba lo mntu akuncedise ukunciphisa umzimba wakho. Kodwa ke ngoku kuzawufuneka ukuqinisekise ubana akho zimali uzibhatalayo kube nokuba ezi zinto kuba nje uzawuzivocavoca nje kuphela, uqhubekeke ke nokutya oko ukutyayo.

Kaloku xa unokuvuka indlu isitsha nithatha umhlaba niwufake ezintweni ezingatshiyo zona izinto ezifana neengubo kodwa hayi izinto eziyiplastiki. Lo mhlaba ke ngoku niwugalele apha kulo mlilo ukuze umlilo ukwazi uba ke ngoku amandla wawo anciphe. Kuba kaloku ngamanye amaxesha apha kwezi lali nezi ndawo sihlala kuzo asinawo amanzi. Akunawuba yinto entle ke uba uqale .

Kowu, zininzi ke izinto ezinobangela uba ubhuti wam angayihoyi intloko yakhe kuba kaloku naxa sisiya kwezi zikhungu asifumani nto, asincedwa nganto. Ufika kusithwa akukho kwa pilisi ezo. Kuthatha ixesha ke kwa uba ufike kulaa mntu uza kuxelela ngeepilisi ezingekhoyo kuba kaloku wonke umntu uvukela phayana kwezi kliniki, kugcwale ke ngoku. Kwale ntloko yakho uvele uqonde intobana intoni .

Njengotitshala akukho nto ingaphaya unokuyenza ingakumbi kuba kaloku aba bantwana bancinci. Yonke into oyenzayo nabo kufuneka idlule kuqala kumzali. Into ebalulekileyo ke ngoku kukubizwa komzali esikolweni, kubizwe ke ngoku intlanganiso ukuze abazali bahlale badibane bathethe ke ngoku ngezinto eziyimicelimingeni ekuziphatheni kwabantwana babo, nathi sikhona njengootitshala kukhona futhi.

Kowu, umhlobo wam ndiyazama ukuba ndimcacisele into yobana esi sifo kaloku asifikanga naye. So, akanawukwazi uba ke ngoku angatyi iipilisi zesi sifo. Kuba kaloku usixelelwe ngomnye umntu kwaphinda futhi ke neepilisi zaso zafika nomnye umntu. So, xa sele kukho iipilisi kusithiwa zitye ifune intsholongwane kagawulayo, zithathe, mhlobo wam, uzitye kuba kaloku awuyazi uba esi sifo sizawuphela .

Kowu, iyintlungu ke le nto kuba kaloku kukho abantu abangaludingiyo uncedo olu balunikwayo, ukanti abanye baxhomekeke kuphela kwezi zixhobo. Ukutshatyaliswa nokwebiwa kwezi zixhobo kuza wenza uba singabe sisakwazi ukuphekela abantwana abeza apha esikolweni abangakwazi ke ngoku noba bazame uba bafumane oko abakufumanayo kuba kaloku .